Ditlhwatlhwa tse di kwa godimo tsa tshedimosetso, di ka ama thata batho ba ba sa direng ka go ba lekanyetsa go bona didiriswa tsa botlhokwa tsa mo inthaneteng tse di jaaka dipolatefomo tsa go batla tiro, diwebosaete tsa thuto le mananeo a katiso mo inthaneteng. Fa ba sena tshedimosetso e e rekegang, ba ka nna ba kgaratlha thata go nna ba itse ditšhono tsa tiro, go nna le bokgoni jo bošwa le go golagana le batho ba ba ka nnang bathapi. Seno se ka gakatsa dikgwetlho tsa bone tsa tiro le go feta le go kgoreletsa bokgoni jwa bone jwa go boela mo tirong, mo godimo ga moo ditlhwatlhwa tse di kwa godimo tsa tshedimosetso le tsone di ka thibela go fitlhelela tshedimosetso e e botlhokwa, ditirelo le di network-e tsa tshegetso. Mme seno sa dira gore go nne thata le go feta gore batho ba ba sa berekeng, ba kgone go tsamaya mo maemong a bone le go tokafatsa boemo jwa bone jwa loago le ikonomi.

Tlhwatlhwa ya data eo ke e rekileng mo kgweding ya go feta e kaba madi a kaba makgolo a le mabedi, mme ke e dirisitse lobaka le ka nna dibeke di le pedi, go ya go tse tharo. Fa motho a batla go reka data, o tshwanetse o lebelele didiriswa, didiriswa tseo a tlo di dirisang mo inthaneteng, mme a lebelele le ka foo a dirisang mo letsatsing, go bona gore e tla nna lobaka lo lo kae.

Data ya di-gig-e e tla ntumedisang, ka bo ka e bona ke e dirisa kgwedi yotlhe e ka ba ya di-gig-e di le lekgolo. Mme ke tla rata gore e tsene mo letsatsing la ntlha la kgwedi.

Go tsenngwa ga thekenoloji ya five G, go tla fetola tiriso ya tshedimosetso e e senang megala, go kgontsha kgolaganong e e bonako e e ikanyegang, madirelo a a tshwanang le tlhokomelo ya kalafi, dipalangwa le tlhagiso, di tla solofelwa molemo thata. Fa go tla tlhaga ditšhono tse dišwa mo dithutong, mo boitlosobodutung le mo ditoropong, tse di botlhale, five G gape e tla lotlololang dikgonagalo tsa ditiriso, e fetola ka mo re tshelang le go dira ka teng. Ka five G, e lebelela go elela ga bidio go go se nang mathata, maitemogelo a a tseneletseng le go laisolola ka bonako, go fetola tsela e re dirisanang ka yone, le tshedimosetso le mongwe le mongwe.

Gore a kgone go tsena mo inthaneteng, o tshwanetse go reka sim karata kgotsa go dira gore thulaganyo ya tshedimosetso ya cellular founu e dire, sim karata e kentswe founung, mme morwalo wa data, go fana ka palo e begilweng ya data, metsotso ya lentswe le melaetsa. Founu e golagana le tura ya sele e gaufi, mme thulaganyo ya tshedimosetso e dira gore o kgone go dira inthanete, e leng se se dirang gore o kgone go buisa le ba lelapa le jaaka go letsetsa batho mogala, go romela melaetsa ka founu le go dirisa ditiriso tsa mo inthaneteng. Tsala a ka tlatsa kgotsa ya charge-a gape thulaganyo ya yone ya tshedimosetso, jaaka go tlhokega gore e nne e golagane.